Ba ka dumellwa ho kena dipapading tsa batho ba nkang hantle bophelong, mme ba ska bontshwa tharollo tsena.

Mme, postpartum contraception ke dipidisi tse batho ba immeng ba di fuwang, hore kamora ho hlaha ha ngwana ba skebe ba tshwarwa ke siki yona e bitswang ke postpartum disorder.

Lebaka ke hore COVID-19 e ne sa kgethe motho ka mong, mme e ne nka motho e mong le e mong. Ke yona lebaka le leholo le tshositseng motho e mong le o mong lefatsheng.

Ke le bitseditse kopanong ena hore re kopaneng, re tlo bontshana tharollo ya hore dibakeng tse ding ho ka rarollwa taba ya hore, hobe le metsi le motlakase ka tsela efeng.

Motho o tlametse a nwe dipidisi tsa hae kapa yona medication ka potlako, ho tshireletsa kokwanahloko e seke ya ya ata haholo.

Dumela Ngaka, ke a leboha tsatsing la kajeno, ka hobaneng ke ikutlwa ke le hantle moyeng mme, le kokwanahloko ene e ntshwere e batla e kokobetse hanyenyane.

Mme ha ba tlwaela bophelo ba mahae. Ba se ba tlwaetse maphelo a ditoropong, hobane maphelo a ditoropong a batla a potlakile haholo mme ba haufinyana le dishopo tse mmalwa, mme ba ka se sokole dintho tse ngata.

Mme lebaka la ho fellwa ke meriana dipetlele ke hoba re le setjhaba sa Afrika Borwa re bangata haholo, mme dipidisi kapa moriana ha e kgone hore anela kaofela.

Ke nnete taba eo, ditshebeletso tsa HIV ke tsa maemo a kgotsofatsang hoba ba maphelo le di-clinic-ing ba netefatsa hore e mong le e mong o fumana dipidisi kapa meriana a hlokelang ho e thola ka nako.

Sepetlele ho pheuwa dijo tse monate haholo, mme nkare ba fokotsa dintho tse ngata tse tshwanang le letswai le mafura, mme dijo tseo tse senang letswai le mafura a mangata, di bonahala e le tsona tse loketseng bakudi mme nkare di monate.

Mme letsatsi la kgwedi ya phupjane le ke bonang le etsa kgwedi ya phupjane e be kgwedi e ntle ka ho fetisisa, ke la sixteen June mme letsatsi lena ke le re bonang dintho tse ngata ka ho fetisisa, mme batjha ba ikitlaetsa ka bohohle hohle mme ba thaba haholo.

Borakgwebo ba rekisa dijo tse sa hlwekang, mme di na le letswai le lengata le mafura a mangata mme ha ba nahanele bakudi, mme nka rata ho ba eletsa hore ba fokotse letswai le mafura hoba bakudi ha ba hloke dijo tse nang le letswai le lengata la mafura.

Batjha ba bona hole boimanyana ho thibela pelehi matsatsing a hona jwale, mme ha ho tshwane le matsatsing a pele. Hono hole bobebenyana ho thibela pelehi.

Ditshitiso ke hore nomoro ya batho ba sa sebetseng e batla e le hodimo haholo haholo nako naheng ya rona, Afrika Borwa. Ke yona lebaka la ka etsang ditshitiso ho thibela batho, ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle le tshehetso. Hobane batho ba etsa ntho tse mpe ka baka la ho se sebetse, mme ba dutse feela, kelello ha di kgone ho nahana tse ntle.

Mme boimana ba batjha dikolong bo etsuwa ke hore, batjha ha ba eletswe ka mehla hore hore ba etse dintho tse lokileng kamehla, mme le batswadi ba bona ha ba nkelle hlokong taba ya hore batjha ba seke ba etsa dintho tse seng molaong mme ba bonahala ba itayela, mme sena se ka etsa batjha ebe ba imana ba le lemong tse tlase.

Mefuta eo ke e tsebang ya mabollo ke lebollo la ngaka tsa sesotho kapa mesuwe le le leng ke ho bollotswa ke ngaka ya senyesemane. Phapang pakeng tsa mabollo ana ke hore le leng o bolla kwana naheng, mme le leng o bolla sepetlele.

Mme nka fana ka, tlhahiso ya hore mmuso o netefatse hore basebetsi ba clinic-ing ba fumana phomolo e ngata mme ba se etse diphoso, ha ba fa batho meriana kapa dipidisi clinic-ing hobane mokgathala le ona o tla etsa hore, mme ka nako tse ding ba fane ka meriana e sa lokelang kapa dipidisi tse sa lokelang motho oo ka nako eo.

Nka eletsa motjha hore ba se ye dipapatsong tseo tse re di bonang diseterateng tsa boimana bo jwalo, mme nka eletsa motjha hore a ye clinic-ing kapa a ilo bona doctor, hore na o tla etsa jwang ka taba e jwalo mme tse tsa distrateng ha di tshepahale haholo mme a ka bona a kentse bophelo ba hae tsietsing.

Matshwao e ke a tsebang a lefu la TB, ke ho fufulelwa haholo ha o robetse, ho hohlola ho sa feleng, ho theoha mmeleng, ho se be le matla le ho se be le takatso ya dijo ho hang.

Hona le mefuta e mengata e ka thibelang pelehi ho fokotsa koduwa ya ho ima ha bana ba sekolo. Pelehi ya dipidisi, ho sebedisa kgohlopo nakong ya thobalano, implant, loop-u hammoho le ho hlaba sepeiti se thibelang pelehi.

Sena se ka lokiswa haholo ha o ka hirwa batho ba nang le mangolo a dithuto tsa bongaka kaofela, hobane sena se ka thusa haholo setjhabeng, mme ditshebeletso di tla potlaka.

Dumela ka lebenkeleng, ke utlwa ha ke kwatile haholo ka hore le lahlela meriana feela ka mora lebenkele la lona, le sa nahane hore bana ba tla bapalla moo. Hona jwale ke bona bana ba bapala ka meriana e lahluweng. Hobaneng le ka etsa tje? A na le batla ho bolaya bana ba rona? Ke kopa ha ke tswa ka mona be le tlositse meriana eo moo hobane ke lo jwetsa le ba Lefapha la Seponesa ka sena.

Ke bona tharollo e le teng hobane sepetlele kapa clinic-ing ba keke bao dumela kapa ba o sebetsa o lemetse tlhekefetsong mme ba hloka mangolo a sepolesa ho tla bula nyewe pele ba ka o thusa.

Ho ya ka pono ya ka, ha hona motho ya hlanyang, empa hona le mefuta e mengata ya batho ba nang le lefu la kelello, mme batho ba ba nka nako ho inahanela ka bo bona ho tla etsa ntho tse lokileng.